Ke bona baholo ba hlokomelehile haholo, hobane ha ke soka ke utlwa ka dikotsi tse dingata, tseo di amang baholo.

Ke nahana bo majoro ke bona ba ka lokisang taba ena, hore makeisheneng ho bane le dibese tse ngata, ha bo majoro ba ka bua le ba mmuso. Sena se ka feela, ho ka tlisuwa dibese tse ngata makeisheneng a rona.

Dumela ntate, nna ke tswa ke le Gauteng, ke nka leeto lena ho ya kapa le metswalle ya ka, empa ke lemohile hore re se re lahlehile. Ke ne ke kopa hore o re thuse ka tsela ya hore re kgone ho fihla kapa.

Se etsang bakganni le bang ba ditekisi ba lwane haholo, ke hobane ba tseka ditsela. Tsekisano ya ditsela ke yona e tlholang dintwa mahareng ha bang ba ditekisi.

Dumelang batsofe ba habo rona, ho se ho batluwe koloi e tla tlisang batsofe kerekeng, ho tla ba le nako eo e tla le latang teng. Re se re tla bua hore e le lata kae, neng, ka nako mang.

Ke nahana bakganni ba ditekesi ke bona ba senang mamello tseleng, sena se tlhola ke hobane ba dula ba le kgahisano ya hore ke mang oo a tla fitlhelang bapalami ba bangata. Seo se etsa hore ba tlhoke mamello mebileng, ho mme ba tlhola dintwa. Ee dibetsa tseo hangata ba di tshwarang ke dithunya, le bo di-will spanere tjena.

Seo nkileng ka se bona ditekesing se etsahala e ne le se botlhoko, hobane ke ile ka bona bakganni ba ditekesi ba lwana. E mong ke ho ntsha sethunya, ke ho qetella a thuntse e mong.

Ho bua nnete nna ke rata terene, empa ha e fumanehe ka pele ho tshwana le tekesi. Hangata ha ke nka maeto a makhutswane, ke wa nka ka tekesi, hobane ke yona e fumanehang bonolo.

Ka pono ya ka, ke nahana hore se se ka etsuwang betere dibeseng tse nkang maeto a malelele, ke hore, ba kgonthisisisa hore kannete di loketse ho nka maeto ao, le bakganni ba tenge, ba nne babedi hore ba kgone hore ba thusane, maetong ao ho kganna.

Ke ya tseba hore le rata ho nka maeto ka dibese, empa ke le kgothaletsa hore le sebedise le difofane, hobane difofane di e ya potlaka , di tla etsa hore leeto le nne le khutshwane, di fihle ka pele moo le yang teng.

Nako eo ke ileng ka latlheha ke nka leeto e ne e le ka two thousand and three. Ke ne ke nka leeto le yang Kruger National Park le metswalle ya ka. Re ile ra lahleha hobane lefele leo ne re sa le tsebe, empa re ile ra fumana motho oo ane a tseba lefelo leo, a be a re thusa ka tsela, le mmepe wa ho ya teng moo.

Ke ile ka kopa mokganni hore ke etse mohala, ho bua le e mong wa metswalle ya ka, hore a kgone ho mo etsetsa, EFT e leng yona electronic transfer.

Ho ya ka tsela eo ke bonang ka teng, kgwebo ya bohahlaudi makeisheneng a rona ha e atlehe, hobane batho ha ba sa phela ka tsela eo batho ba kgale ba ne ba phelang ka teng. Batho ba se ba phela sekgowa, ha ba sa latela meetlo ya bona.

Nka bolelela batho hore ba se palame ditekesi ka mantaha, hobane batho ba ditekesi ba rata ho lwana, hape ba re tlhekefetsa haholo.

Nka bua le batho ba, ba dulang moo makeisheneng, hore re batle batho ba ba tla shebang, moo batho ba tsamayang teng, ho sa sireletseha hore ho dule ho na le batho, moo ba shebileng hore ho etsahalang, tsatsi le lengwe le leng.

Ke ikutlwa ke nyahame haholo, hobane ke ne ke se na tjhelete e nngwe, ke ne ne ke tshepetse ho yona tikete ena, e ke neng ke e rekile, ha ke tsebe hore ke tla etsa jwang. Maikutlo aka a fatshe haholo.

Ke bona ditifiso tsa Uber, kapa tsa Bolt di le hantle haholo, ha ke bone di le turu. Di a boloka hobane ba ho nka, moo o leng teng, ba o fihlise moo o yang teng.